Ndingahlala ndilinde ithutyana nje ndijonge ukuba kuza kwenzeka ntoni, ndingangxami ngokubuyela ekhayeni kuba ndiza kube ndichithe nenye imali ebendikhwele ngayo imoto ukuze ndifike kwesi sitishi ndikuso ngoku.

Kubaluleke kakhulu ukuthatha ikhefu kwiindawo zokugalela amafutha emotweni. Loo nto ikubangela ukuba ukhe ufumane ixesha lokuphumla ekudinweni ukuqhuba imoto ukuze ungenzi iingozi ezininzi kuba abanye abantu baye bozele beqhuba iimoto. Ngoku kubalulekile ukhe uthathe ikhefu xa ungumqhubi noba umise imoto ecaleni kwendlela ukhe ulinde ixeshana elithile uphinde uthathise uhambe. Loo nto yenza iingozi zibe mbalwa endleleni.

Ndingathetha naye kakuhle ndimxelele ukuba undinike itshintshi engaphelelanga, ndimchazele ukuba itshintshi leyo ishota ngamalini aze andinike.

Imibutho yeeteksi yenza ukuba ubomi bube lula. Loo nto ibangela ukuba wena mntu ungenayo imoto ukwazi ukufikelela apho uya khona, ungahambi ngeenyawo kuba akukho seyifu ukuhamba ngeenyawo kule mihla siphila kuyo.

Ndingathetha nomqhubi wetekisi ndimcele ukuba andikhwelise etekisini yakhe ndilibele isipaji endlini, kodwa ndiza kuqinisekisa ukubuyela kwam endlini ndiza kumnika imali yakhe. Ndimcele andinike inamba yakhe yomnxeba ukuze ndimfowunele xa ndithe ndathatha isipaji sam endlini.

Izinto endizithandayo ngokuqhuba iteksi apho ndihlala khona kukuba ndiqhubela abantu endibaziyo kwaye ndibaphethe kakuhle, nabo bayakuthanda ukuqhutyelwa ndim kwaye ndiyaziva nezikhalazo zabo xa ndithe ndenza into abangayithandiyo. Kwaye andichithi ipetroli inintsi ndibe ndihamba umgama omde ndiyokusebenza kwenye indawo.

Abaqhubi bezithuthuthu baye basinde okanye baphephe kwitrafikhi kuba akudingeki macango ezimotweni, kufike kujongwa amacango emoto ukuba alungile na okanye akalunganga. Kwaye akakhwelisi bantu ukhwela yedwa, loo nto ayichaphazeli abanye abantu kuye kwinto eye yenzeke.

Abaqhubi beelori abafumani mali yaneleyo kodwa basebenza nzima. Loo nto ibangele ukuba abanye bangafuni ukuqeshwa njengabantu abaphangela kuqhubo lwezetrakhi.

Xa ndidiniwe ndingamisa imoto ecaleni okanye ndiyimise kwindawo yokugalela ipetroli ndithathe ikhefu encinci kuba ndingenzi iingozi ezindleleni, ndicele nabakhweli bebhasi ukuba mabandilinde kancinci ndiziva ingathi ndidiniwe.

Ndicinga ukuba oololiwe bangcono ekuthutheni imithwalo enzima kuba banendlela yabo yokuhamba, abahambi kwindlela yezithuthi zonke.

Ndingathetha nomqhubi wemoto ndimxelele ukuba ndicela ahambe ngesantya esirayithi kuba soyika kwenzeke ingozi. Kuba xa imoto ibaleka kakhulu hleze kungenzeka ingozi isichaphazele nathi bantu abakhweleyo, ichaphazele nabanye abantu abahamba endleleni.

Ewe ndingayixela kuba isiqhubisa kakubi, loo nto izawubangela yenze iingozi ezindleleni. Ndingabamba i-number plate yayo ze ndiyoyiripota kwi-Traffic Management Corporation.

Amagingxigingxi kubakhweli ingaba kukuba bekhwela inqwelomoya benzela ukufika kwangethuba kwezi ndawo baya kuzo. Loo nto ingabenzela ukuba bacothe kuba iibhasi neeteksi zihamba kade, kanti yona inqwelomoya iyakhawuleza kwaye ifika kwangexesha.

Ibhayisekile ngesona sithuthi silungileyo kuba asibizi petroli okanye idizili ukuze sihambe. Kodwa singakusokolisa xa kunetha iimvula kwaye kukho namalanga atshisa kakhulu.

Oololiwe abalayisha ngaphezu kwenani labakhweli elimisiweyo baye benze ingozi kwaye ingozi kaloliwe imasikizi ungasweleka nokusweleka, inyama yakho ibe ngumgubo ungabonakali.